Msebenzi wokufunda iindatjana, ama-novel ngombana lokho kungenza bona ngibenelwazi elinengi ngezinto ezenzeka ephasini begodi

Ngathaba khulu nangifunda iindatjana ekhabe imayelana nomntazana, ufuna ukuzijamela. Ufuna ukufeza amaphuphakhe ngazo zoke iindlela ngalokho nanyana yini ebeyijama phambi kwakhe, beyingamthikamezi bona aqhubekele phambili, afeze loku akuthandako.

Vane ngitlhoga iindatjana ezimaphepha ngombana esikhathini esinengi iindatjana sizifunda ku-inthanethi begodi ezimaphepha zisenaneni eliphezulu esingakwazi bona singafinyelela ukuba nazo.

Ngiwenza ngingedwa ngombana kubalula ukuthi ngizwisise bona ikhuluma ngani namkha kwenzakalani endabeni leyo.

Ngiwenza ngenkhathi zokulala ngombana kusuke kungekho engikwenzako ngaleso sikhathi begodu kusuke kuthulile, kungenza ngiqalane nakho kwaphela.

Ngifunde bonyana lokha nawumumuntu kufanele ungalahli ithemba begodu ufeze koke ofuna ukukufeza.

Iye, ubalulekile ngombana kubalulekile ukufunda, nabafundako ubanelwazi elinengi, elizeleko.

Ngizizwa ngithabe khulu ngombana lokhu engikufundileko kusuke kungidosela bona kufanele ngiyilandelele indatjana leyo, ngikwazi ukuthola isiphetho sayo. Lokho kungenza bona ngibe nelwazi begodu kungenza ngithabe.

Ujwayelekile ngombana akusiyo yodwa eSewula Afrika kwaphela la babhala khona iindatjana namkha ama-novel, kungamazwe woke jikelele. Lokho kukhombisa bona abantu bayakuthabela ukufunda.

Iye, ngingakuthabela ngombana kuzokwenza umuntu naye abenelwazi elizeleko begodu lokha nawufundako ubanekareko.

Ngingalalela umvumo ngombana umvumo uyakwenza bona uhlale uthabile begodi wenza nehliziywakho ujule ngomcabango.

Abangani bami badlala ibholo, abanye bazibandula.

Awa, awutjhuguluki ngombana iveke neveke ngifumana iincwadi ngomaliledininami zokobana kosele ngizifunde.

Awa, awutjhuguluki ngombana iveke neveke ngifumana ama-novel ekufanele ngiwafunde. Iinhloko zakhona zisuke zingidosa, zibonakale zimnandi.

Okuthabisako ukuthi ngiba nehliziyo ehle begodu ngiba nelwazi elizeleko. Ngikwazi bona nangingahlangabezana nobujamo obuthize epilwenami, ngingakwazi ukuburarulula njani.

Awa, angekhe ngombana angisuye umuntu otlola ama-novel.

Ngifunde bona kuyangithabisa ukufunda ngombana.

Ngingazizwa ngidane khulu ngalokho ngombana zobe ingekho enye indlela engingayenza bona ngizilibazise ngombana akukho okhunye engikuthandako ngaphandle kokufunda.

Kungamsiza ngokuthi lokha nawudlala umdlalo, ihliziyo yakho nengqondo yakho ziyakhululeka, zikghone ukucabanga.

Bona lokha nakangaphakathi emdlalweni, abone abantu abatjhidelene naye bamsekela, begodu bathabela lokhu akwenzako. Kubuye kube nguye azizwe athabile ngaleso sikhathi.

Ayikalungi ngombana woke umuntu.

Kukobana awudlali umdlalo ungakambathi amanyathelo, begodu ungakafaki izinto ezizokuvikela.

Mdlalo wakamakhakhulararhwe, mdlalo wabentazana wezandla, mdlalo wokugijima.

Iye, kufanele zikatelelwe zomdlalo eenkolweni.

Ukuberegisana nawo woke kumuntu osemdlalweni, ukuthembeka, nokuba lula komzimba

Ligondelo lakaSimphiwe Tshabalala, ngombana khabe kumdlali engimthanda khulu webholo, begodu bekathi nakangena emdlalweni nesiqhema sakhe, kumumuntu ohlala athabileko. Ngalokho-ke, nalokha nakabetha igondelo wathaba khulu.

Ngingawurarulula ngokuthi njalo qobe veke ngibafunele isithuthi, esizobathutha sibase, besibabuyise, ngikwazi ukubaqinisekisa bona bangalahli ithemba.

Umdlalo webholo yezandla, ngombana ukghona ukutjhidelana nabentazana abanengi, nikhulume nizwane, nibe netjhebiswano.

Awa, angivumi. Ngombana akusiwo woke umuntu odlala umdlalo ngebanga lelothe.

Iye, kuyawagandelela.

Ngingalisekela bona lihlale libanikela ithemba, begodu lihlale kuba nesikhathi la bababiza khona. Bakhulumisane nabo, babakhombise iindlela ekufuze bayithathe, nemidlalo ebangayenza. Ukuze bagcine bangangeni ezintweni ezingakalungi for ikusasa labo.

Awa, abawuthandi. Ngombana abanye babo bathanda umdlalo webholo erarhwako.

Iye, kuyakwenza bona umuntu ahlale athabile, ngombana umuntu uhlangana nabantu abanengi angabaziko nabaziko, kodwana bayawusekela. Ngalokho kumenza bona athabe, begodu ihliziyo yakhe ihlala ihlanzekile.

Abotitjhere badlala indima eqakatheke khulu emidlalweni yeskolo, ngombana kufuze benze bona abentwana bahlale bavikelekile, begodu bahlale bambethe izembatho ezikulungeleko imidlalo.

Ukuthi abantwana bakwazi ukubona.

Bona abantwana bakghone ukubona amathuba abangaba nawo.

Ngeenkolweni zekhaya ibholo erarhwako idlalwa lokha nakuphuma isikolo, begodu abafundi baziphathele izembatho zabo, ukuze bahlale bavikelekile.

Bangatjhugulula ngokuthi bakhombiswe abantu abasuka basuke emphakathini badlala ibholo, bafinyelela ezingeni lokuba nezinto ekungezabo.

Iye, ngiyavumelana. Ngombana nawuhlangana nabantu esikhathini esinengi, nihlale nihlangana endaweni yinye, nisuke nazana nifune nokwazana ngokungaphakathi bona ungaze umuntu kumenze umnganakho.

Awa akumsizi. Ngombana nakayokudlala, uzokukhamba yokudlala kodwana nakabuya la, uyokubuya adiniwe. Ngalokho kuzomenza bona abuyele ayokulala.